Dituelo tsa go dirisa madi a a fetang a o a amogetsweng di dira gore batho ba dirise madi a mantsi go feta a ba nang le one. Mme go dirisa ditlhagiso le go boloka rekoto ya ditshenyegelo go ka thusa go tla go tila ditshenyegelo tseno.

O ka dirisa boswa go reka matlo, go hirisa kgwedi le kgwedi le go bona madi a a tlhomameng fa boleng jwa ntlo tsa gago bo ntse bo gola.

Ke ne ke tla gakgamala le go batla go itse gore e dira jang mme gape ke ne ke tla tshwenyega ka dikotsi. Mme ke ne ke tla mo kgothaletsa go ithuta go le gontsi pele a ka beeletsa thata.

Tlhomamisa gore a o ka kgona go duela madi a kgwedi le kgwedi, sekaseka morokotso wa one le tekanyetso ya madi ya inšorense le ditshenyegelo tsa go o tlhokomela.

Ke maswabi tota ka se se diragetseng, ke ne ke sa ikaelela go baka mathata. Tsweetswe intshwarele mme ke tla dira bonnete gore ga go ke go direge gape.

Go dirisa mogala wa letheka go romela kgotsa go amogela madi go tswa dinageng disele go dira dilo di nne bo bebe, go le gantsi go duela madi a mannye.

Ke tla botsa morekisi gore ke madi a kana kang, gore ke eng se se akarediwang mo policy-ing eno le gore a go na le dilo tse di sa akarediwang mo policy-ing eno kgotsa nako e rileng ya go ema.

Madi a a ntshiwang ke UIF a thusa go sireletsa badiri ka go ba naya madi fa ba latlhegelwa ke ditiro tsa bone, mme seno se dira gore e nne karolo e e botlhokwa ya tshireletsego ya madi.

Ke ne ke ka ikutlwa ke itumetse thata mme ke dirise madi a ka botlhale jaaka go boloka, go beeletsa le go duela dikoloto.

Ditlhwatlhwa tsa madi di ama kgwebisano ya boditšhabatšhaba ka go dira gore ditumelo teng di nne tlhwatlhwa tlase kgotsa di nne tlhwatlhwa godimo, mme seno se ka fetola gore dinaga di rekisa kgotsa di reka bokae.

Mogala wa me wa letheka o nthusa go romela madi, go reka dilo le go duela dikolot gape go nthusa gore ke kgone go dirisa madi a me sentle le gore ke ikutlwe ke le karolo ya tsamaiso ya madi.

Fa o ka latlhegelwa ke karata ya gago ya banka e begele banka ka bonako gore e e thibele gore e seke ya utswiwa. Boloka karata ya gago ya banka gore o sireletse madi a gago ka nako tsotlhe.

Thuso ya ntlha ya legae e thusa maAforika Borwa a letseno le le kwa tlase go ya go le le mo magareng ka go ba naya madi go tswa mo pusong go thusa go duelela ntlo ya bona ya ntlha. Go ikaegile ka letseno lwa lona.

Ke akanya go duela gonne ke tlhoka karata eno gore ke kgone go dirisa madi a me ka tsela e e botlhofo le go a dirisa go duela madi 'tsatsi le letsatsi.

Ke utlwile ka batho ba ba latlhegelwang ke madi a le mantsi ka ntlha ya boferefere jwa forex, ka jalo ke gakolola mongwe le mongwe go nna kelotlhoko kgotsa go rutiwa ka gonne go kotsi ebile ga go ikanyega.

E thusa batho go dira ditshwetso tse di botoka fa ba reka dilwana, ba tsaya maeto kgotsa ba dira dikgwebo le dinaga tse dingwe.

Tlhwatlhwa tsa go fetola madi ke madi a o a duelang go fetola madi a mangwe go nna a mangwe. Mme o a tlhoka fa o batla go reka dithoto kgotsa ditirelo ka madi a mangwe.

Akhaonto ya tšheke e dirisediwa go dira ditiro tsa letsatsi le letsatsi. Fa akhaonto ya go boloka madi yone e go thusa go boloka madi le go bona morokotso.

Fa e le gore o tsentse nomoro e sa siamang ya mogala, tsala ya gago e tshwanetse go ikgakologanya le banka ka bonako go bega phoso eo le go kopa gore e buseditswe madi a yone kana e a baakanye.

Go tswalela akhanto ya gago ya madi a o a bolokileng, o tshwanetswe ke go ya kwa bankeng o dire kopo mme o ntshe madi a setseng. O ka nna wa tswala fa o sa tlhole o e tlhoka.

Lebaka le le golo le le dirang gore batho ba seke ba adima madi kwa bankeng kgotsa ba seke ba kgona go duela madi ao ba a adimileng e be e le gore ga ba sena letseno le le lekaneng gore ba kgone go duela.

Dipeeletso tsa nako e telele tsa go tlogela tiro kgotsa di di dira gore motho a nne le letseno le le tlhomameng, mme di ka nna tsa seke tsa mo thusa go le kalo ebile di ka nna di a seke tsa mo naya madi a mantsi.